Izibikezelo ezinganembile khona ziyakhubaza, ngoba wena usuke ulindele lokhu okusuke kushiwo. Uma sekuqhamuka okunye bese kuba inkinga. So, lokho kuyalimaza kakhulu.

Kungilimazile kakhulu ukuthi isimangalo sami senqatshiwe, lapho kumele engabe ngithola usizo lokwelashwa oluphuthumayo. Kodwa-ke udaba lami ngilidlulisele kwabakakhulu, ukuze ngicaciselwe ukuthi sinqatshwe ngoba kwenzakaleni.

Kungangithuthukisa ukuthi ngikwazi ukuba ngizibekele imali mina mathupha ebhange lami. Kodwa kungaba nzima ekutheni kukhona ezinye izinto okungamele ukuthi ngizinciphise, ngizincishe zona. Yilapho ubunzima engingabuzwa khona.

Zibathuthukise kakhulu abantu basemakhaya, ngoba uyakwazi ukuthi umthumelele imali umuntu kumakhalekhukhwini wakhe, ahambe oyoyikhipha ezitolo, kunokuba agibele izimoto ahambe ibanga elide aye edolobheni, afike futhi abambe olayini abade kumabhange. So, lokho kubathuthukisile ngempela.

Ngijabule kakhulu njengoba ngisalinde isicelo sami semali yomhlalaphansi, ikakhulukazi ngoba ngicabanga ukuthi njengoba ngingasasebenzi kunebhizinisinyana engifuna ukulivula. Uma imali yami isifikile, ngizobe sengikwazi-ke ukuthi ngiziqalele lelo bhizinisi lami. Ngijabule kakhulu.

Ngimangele kakhulu, bengingacabangi ukuthi ngingenza inzuzo engaka. Ave ngijabulile, lokhu kuzokwenza umehluko empilweni.

Ngingamsiza umngani wami ngokuthi ngimchazele ukuthi, njengoba esedonsa kanzima ukhokhela i-medical aid yakhe, angaya esibhedlela sikahulumeni, khona ezothola usizo olumahala.

Hhayi, mngani wami ave ngadumala. Ngiya ebhenki thizeni. Uma ngifika, okokuqala nje, u-teller, angiphathe kambi, akhulume kambi, angibuke phansi phezulu. Kanti kuthiwa iklayenti ihlezi i-right. Kodwa ngadumala ngokuthi ngaphinde ngahamba ngingasayitholanga into ebengiyifuna, ngendlela engase ngihlubuke ngakhona umoya. Amanye amabhenki, nabasebenzi bakhona abaphathani kahle. Ave ngadumala.

Uma usebenzisa imali ngokweqile kuleyo osuke unayo kwibhange lakho, lokho kuya kukhubazeka ngoba uma sekukhona imali engenayo, baqale bebambe le mali le oludlulele ngayo, bese bebamba nama-charges amanye. Lokho kukwenza wena ungabe usabanayo imali, ube nengcindezi.

Amadokhumenti adingekayo uma uyobhalisela imali yomhlalaphansi. Incwadi evela kumqashi wakho, echaza kabanzi ukuthi uqale nini ukusebenza, nanokuthi ubuwenza malini, nomazisi wakho uyadingakala.

Ngingaxoxa nozakwethu, ngimchazele ukuthi i-akhawunti kumele siyiphathe kanjani. Okokuqala, ukuthi kumele sobabili sibe nama-signature ukuze omunye angakwazi ukuyokhipha imali eyedwa. Kumele sihambe sobabili ukuze sethembane.

Izinto ezingikhuthaza kakhulu ukuthi, ngizokwazi ukunakekela impilo yami uma sengihlezi phansi, sengithathe umhlalaphansi. I-medical aid izongisiza lapho sengiya emtholampilo okhokhelayo, noma ezibhedlela ezikhokhelayo, ukuze impilo yami ihlale isesimeni.

Isinqumo sami singaba sekutheni, imaphi amaphrimiyamu abiza kangcono, nokuthi uma uvizitha udokotela, abaku-charge-i kakhulu.

Ngingasisebenzisa ngokuthi uma ngempela, ngempela kunezimo eziphuthumayo, noma-ke kudingeka ukuthi ngenze i-overdraft ngesimo esiphuthuma ngempela, hhayi ngezinto nje ezingenaso isidingo.

Eminye imishwalense ifike ikuchazele kahle ngalesi sikhathi besakudayisela umshwalense, bengikuchazeli yonke into. Kumele wena-ke ungasayini into ongazange uyifunda, ngoba kunemibhalo emifishane ongayinaki ngezisikhathi bekuchazela. Lokho kuyakulimaza, uma sekufanele ukuthi ukleyime umshwalense wakho.

Bengingamfundisa umuntu ukuthi uma esebenzisa inkundla yemali ephathwayo okokuqala ngqa, ukuthi uma esendela umuntu imali angaboyifaka inombolomfihlo yakhe, amsendele eceleni ngoba lokho kudala ubungozi.